Ee, ke a dumela hore ho latela tekesi ka hare ho renke ho na le mathata a mangata ha ho bapiswa le ho e lata thoko hotseng. Dintlha ke tse, matshokotsane a batho, ditjhelete tse phahameng, tieho, mokgwa o sa hlwekisa, ho hloka botsitso le tshireletso. Qetello, ho latela ditekesi thoko ho tsela ho fana ka bo lokolohi, tshireletso le tshireletso le nako e potlakileng. Ha ho bapiswa le tshubuhlellano ya hare ho renke, ya ka hare ho renke.

Ha ke ka fumana ho na le koloi e stuck-ileng ka hare ho tsela moo ke tlo feta teng. Ke nkekebe ka emisa koloi ya ka hobane ke tla be ke sa tsebe batho, bakganni ba koloi eno. Le hore hobaneng ha koloi ya bona e stuck-ile moo. Mehleng ena ya hana jwale ho so na le bonokwane bo bo ngata haholo. Mme ba bang ba qetella ba emisitse dikoloi tsa bona ekare ba stuck-ile jwalo ho mono hore ba tle ba thuseha. Empa e be ba qetella ba etsa batho ba bang hampe ka hore ba kwetele le koloi ya bona. Mme ebilane ba be ba ba etse tse ding tse bohloko.

Ke kile ka bona e mong wa bakganni ba diteraka a kganna teraka ena jwalo ka eka ke koloi. A e hatile haholo mme e tsamaya ka lebelo le leng le sa lokang. E ile ya qetella e potela mane corneng mane kganthi e tlile e tla wela hana mono pela hana cross eno moo. Moo e ileng ya etsa kotsi e mpe haholo e tshabehang moo ho ileng hwa hlokahala batho ba bararo.

Ho kganneng hwa ka hwa ditekesi ho nketseditse tjhelete e ngata haholo. Mme ke lo reka koloi e ntjha hana jwale e kgubedu mane Volkswagen. Ke batla yona Polo. Ntho e tlo tsamaya e ntse e re thwa! Thwa! E utlwahale ka hare ho mmila ekare maruo a thunder storm. Ke lo e reka ka three hundred thousand. Lethabo la ka ke tla be ke thabile haholo ha ke nka ka fumana koloi enana. Hobane ke e sebeleditse haholo. Mme ke nkile le nako e telele ke kganna di-taxi. E le ntho eo ne ke sa e thabeleng ya hore ke kganna ditekesi.

Tjhe, ha ke na dipelaelo ka koloi tsenana tseo re di tholang tsa di-Uber. Hobane o e founela feela. Mme e tlo fihla, mme e tlo o isa moo o batlang teng ka nako le ka potlako. Enana ke yona he e nngwe eo ke e thabelang haholo-holo. Hobane nkekebe ka ema tseleng mono ho haeka dikoloi tsa batho bao ke sa ba tsebeng. Mme Uber yona e beterenyana hobane ekare e molaong. Mme o ka kgona ho tlaleha le ho maponesa hore ke ke batho ba Uber ba o etseditseng mathaithai.

Ee, ke a dumela hore diterene le diporo di senyehile mehleng ena ya hana jwale. Hobane kgale-kgale e ne e le tsona tse tsamayang haholo. Mme hana jwale ha di sa tsamaya. Mme diporo di senyehile le tsona diterene. Re sebedisa mefuta e meng ya dipalangwang tseleng mona. Jwalo ka bo dibese, di-Uber le ditekesi. Ke tsona tse tsamayang haholo mehleng ena ya hana jwale mme ke lona lebaka baka le leng le ka e reng leo ke ka reng ke lona le entseng hore diterene le diporo di senyehe ka teng hana jwale.

Ke bohloko haholo ha ele mona ke ke eme setopong bese e sa ka ya fihla. Ho hobane ha ke na le yona tjhelete ya hore ke ka ipalamisa ho ya mosebetsing mane neneng. E ne ke bohloko ka hobane e ne le letsatsi la ka la pele la hore ke theohele mane mosebetsing. Mme hana jwale ha ke tsebe ke ka tloha ka fellwa ke mosebetsi kapa jwang. Hobane le monga mosebetsi a kekebe a utlwisisa sena se sebe se nketsahalletseng hana jwale tje. Ke bohloko haholo le letsatsi la ka ha la tsamaya ha monate kajeno.

Bakganni ba di-taxi ba hloka mamello tseleng. Hobane ba utlwa ba teneha ho nka load e le nngwe nako e telele tseleng monono. Hobane ke yona tjhelete ya bona palo eno ya batho re ba fihle moo ba yang ka nako. Ke tjhelete e tlo kena ka potlako. Mme ba tsamaya ka dibetsa tse tshosang haholo. Ba bang ba bona ba na le dithunya. Ba atisa le ho thunyana ha e mong atlehela e mong ka mathata.

Ke nahana hore bakganni ba dikoloi tsena tsa di-Uber le Bolt, ba tlameha hore ha ba tsamaya moo ho bona ba se tsamaye ba le bang empa ba tsamaye le e mong wa bona jwalo e ka ke security. Ba tsamaye le ka dithunya hore hang hang ha o ka hlaya phosonyana kapo eng e tla etsang hore ba se tsamaye leeto la bona le monate. Ba kgone ho phekola seo. Ba se ka ba se hlahelwe ke bonokwane hobane e tla be ba tshwere dithunya.